Batho ba sa dirise dibaesekele go ya tirong ka ntlha ya dikotsi mo tseleng, sebaka se se leele kgotsa go tlhoka mafelo a polokelo. Fa ba go utswetsa baesekele, we begela tlolomolao kwa mapodiseng ka bonako, o ba fe dintlha tse di botlhokwa ka baesekele le lefelo la tiragalo.

Melemo, ba ithuta ka bonako ka go dira tiro ka boeng. Ba nna le kgololesego ya go itlwaetsa, go ba lefe dithuto tsa nako e telele. Mathata, ba ka dira diphoso tse dikotsi, ga ba ise ba fele thuto ya semmuso, ba ka se itse melao yotlhe ya tsela. Go botlhokwa go ikatisa ka tlhokomelo le go ithuta ka semmuso.

Go dirisa bese fa ke tsaya leeto lo lo telele ka gonne, le bolokega, ga e turagale ebile ke kgona go phomola le go leba mafelong a ke fetang mo go one.

Ke kile ka reka dithoto kwa China ka inthanete, ke dirisitse App ya rekiso ya Shein. Ka khetha se ke se batlang, ka dira tefo ka karata ya bank-a. Dithoto di ne di tsaya dibeke di le tharo go fitlha.

Mo tseleng, re lemoga maithutwane ka go kgweetsa ka bonya le go dira diphoso tsa kwa mathomong. O tshwanetse go nna le laesense ya go ithuta, go dirisa dipontsho sentle, go bewa lebelo le go tlhola ba bangwe mo tseleng.

Go ipaakanyetsa leeto le le telele ka bese go ka tlhokega gore o reke tekete pele, o apare diaparo tse di phuthologileng, dijo tse di tlwaetseng, wa nna le buka kgotsa mmino, wa tsaya sediri sa boroko, go tlhopa botsogo pele ga leeto. Dilo tse di botlhokwa ke diaparo, dijo, madi, didiri tsa botsogo le diphokisi tsa go itlhobolola.

Go thuseletsa batsofe, we tshwanetse go nna le dipalangwa tsa lesegae tse di bonolo, go dirisa dikolo tsa dipalangwana tsa baokamedi ba ba ikanyegang. Ditirelo tsa dipalangwa tsa mahala kgotsa tsa ditshenyegelo tse di kwa tlase. Dipalangwa tse di tsamayang ka nako le tse di iketlileng go ya kwa dikokelong le tleliniking.

Batsamaisi ba dibese ba ka rera dibekeletso tsa go ema go letla ka nako e e rileng, go tshwara dipuisano le ba bapagami, pele ga leeto. Ba bontsha bapagami tshedimosetso ka nako ya botsamaisi, ba dirisa dipontsho tsa go tlhotlha le go itsise, ba dira gore bapagami ba founele pele ba boa fa ba le mo ntlwaneng.

Maitseo a bapalami le boitshwaro jwa bone di botlhokwa thata fa ba na le boitshwaro jo bo siameng, ba tsaya nako ka tshwanelo, ba latela ditaelo tsa batsamaisi, go thusa go fokotsa bothata jwa go latela, le go se tswelele ga dibese ka nako. Fa ba sa itshware sentle, bothata bo oketsega.